Ndingaqala ngobanqanda ndandule ke ukubangxolisa kwenzeke bayazi le nto bayenzileyo ayivumelekanga kwaye iphosakele. Ndingabaxelela ukuba mabacele uxolo kulo mntu bebemgezela bebemntlonta. Ndingabafaka kwizihlangu zalaa mntu ndibabuze ukuba bona bangaziva njani ukuba banontlontwa okanye bagezelwe. Ndingabafundisa ukuba uYehova lo usidalileyo sonke apha elizweni akafuni abantu bagezelwe njengezidalwa zakhe.

Inyaniso yalomcimbi abantwana abaneDown syndrome banako ukuthetha ngendlela engaqhelekanga nenohlekisa kwabanye abantwana abangayaziyo. Okokuqala, kwaye kuqala kuzofuneka ndiyivume loo nto leyo. Ndingachaza unobangela wokuba bathethe kwaye bajongeke ngendlela engaqhelekanga. Ndingacacisa kuthetha ukuthini na ukuba neDown syndrome, kusube ingqondo yomntu oneDown syndrome ingazange iphuhliswe kakuhle ngokupheleleyo ngaphambi kokuba lo mntana azalwe. Aba bantu okanye abantwana behlala bexhatshazwa luluntu ngenxa yento abangakwaziyo ukuyilawula, yiyo ke loo nto bedinga inkathalo kwakunye nothando olongezelelweyo.

Hayi andifuni nokuba ndibe ndiziqhatha andinolunga mna, andinolunga tu ukuba yiloo paramedic. Okokuqala, andidibani ukubona igazi, ndihanjelwa ngumzimba kwa ukubona eli lam, kungabekisela phi ke ngoku xa kuza kufuneka ndibe ndijongene negazi lomnye umntu. Okwesibini, andifuni kwa ujonga izinto ezimanyukunyezi, ndoyika ukufa ukuzijonga kwa kwezi zikumabonakude. Ndinentiliziyo encinci ukufa mna, ndingabanexhala nokukhathazeka kakhulu ukubona umntu elila ziintlungu. Okokugqibela inaliti, hayi ke andiyazi noba ndingayiqala ngaphi eyoncuntsa omnye umntu ndiligwala kangaka.

Njengotishala ndingaqala ngokubhekana nale meko eklasini ndinemvakalelo kunye novelwano. Ndingagxila ekunikezeleni ngolwazi kunye nezixhobo ngelixa ndikwakhuthaza abafundi bam ukuba basebenzisane kwaye bamxhase lowo ukhulelweyo. Ndingasebenzisa ngokusondeleyo nabacebisi abasesikolweni, unontlalontle kunye neengcali zempilo ukubonelela ngenkxaso ebanzi kumfundi lo ukhulelweyo kwakunye nentsapho yakhe. Ndingaphatha kwaye ndifundise abafundi ukuphatha lo mfundi ukhulelweyo ngembeko kunye nesidima ndiqinisekise ukuba uziva exhasiwe ukuze akhuthazeke ukuba aqhubekeke nemfundo yakhe.

Ndifuna ukucacisela ngobungozi bokutshaya kunye nezinto ezizokwenzeka ezingathandekiyo kumzimba wakho xa utshaya njengokunuka umlomo, amazinyo amabi awayo kunye nenyheke ezimnyama. Uninzi lwabantu abadala abatshayayo ngoku nabo baqalisa ukutshaya ngaphambi kobudala beminyaka elishumi elinesibhozo kwaye ngoku ngamakhoboka okutshaya. Abaninzi bayafuna ukuyeka kodwa bayohluleka, ngcono umntu angaqalisa kwa uqalisa. Sukunikezela ngempilo yakho kwingcinezelo yoontanga, akukho nto intle ngokutshaya. Sukubona ukutshaya njengendlela yokuvukela okanye ufuna ukubonisa ukuziphatha umncinci. Ukutshaya kwenza izifo zemiphunga, isifo sentliziyo kwaye kunciphisa ubomi bakho ngaphezulu.

Urhulumente kufuneka agxile ekubandakanyeni kwabahlali kunye nokudityaniswa kwesixhobo. Kufuneka kwenziwe ucwangciso lobuchule ekwenzeni izithuthi ezizokwazi ukuqhuba kumhlaba wephondo ngokukhululekileyo. Kwawufuneka kulungiswe nendlela kwenzeke ezi zithuthi zikwazi ukufikelela nakweyiphi na ilali. Ezi zithuthi kufuneka zixhotyiswe ngezixhobo ezifanelekileyo zonyango, imithombo yamanzi oneleyo nacocekileyo, amandla ombane ungazocima kunye neendawo ezikhululekileyo zokusebenza. Ezi kliniki kufuneka zinikezele ngoncedo olubanzi njengogonyo, uphuhliso lwabantwana, ukuhlolwa kwezifo ezingapheliyo. Kukwafuneka kusasazwe ulwazi kuluntu malunga neenkonzo ezinikezelwa zezi kliniki, amaxesha neentsuku ezifumaneka ngayo.

Ayinoba yimeko entle leyo kwaye andinothanda, kum ingandibonisa ukungaqeqesheki kolutsha, ingadibonisa ukungakhathali nokungabinambeko novelwane loba bantu batsha balapho.

Umbuzo wam wokuqala uzokuba umithiswe ngubani. Ndingawubuza lo mbuzo ngoba kwixesha esiphila kulo uninzi lolutsha olumitha luluncinci luhlukunyezwa kwangaba bantu ahlala nabo. Ndicinga uba kubalulekile ukuyazi ndizoyazi ukuba funeke ndibize abantu bomthetho kwakunye noonontlalontle bangenelele ukuba kukho imfuneko.

Ezo zikhalazo zingandichaphazela ngale ndlela yokuba ndingaphelelwa lithemba lokuba ndizoncedakala kwangalaa mini, ndingathyafa kakhulu ndingade ndijike nojika, andidibani tu nokulinda into engapheliyo.

Iimpawu zoxinezelo kwishumi elivisayo zinokubandakanya usizi olungapheliyo, ukukhawuleza uba nomsindo, ukuphulukana nomdla kumsebenzi wesikolo nakwizinto umntana ebekade ezithanda. Utshintsho kwindlela alala ngayo, kwabanye abalali abanye balala ngokugqithiseleyo. Iingcinga eziphazamisekileyo nezimbi, ukuzigxeka oko, ukungaziboneli ntweni, ukungafuni ukunxulumana nabanye abantwana, ukutshona esikolweni, ukungatyi okanye kwabanye ukutya ngokugqithiseleyo. Abanye baqalisa utshaya nokusela kwakunye neziyobisi. Zonke ezi zinto umzali kufuneka aziphawule zisaqalisa.

Madoda abekekileyo, niyacelwa ngesihle ukuba nize kwiholo yedolophu ngenyanga kaNovemba. Sizobe sinixhobisa ngolwazi olunzulu lwempilo yabantu abangamadoda. Amadoda amaninzi kudala esifa kuba belinda ixesha elide ukuze bafumane uncedo kwinqanaba zonyango. Sifuna nizazi iimpawu ekufuneke nizijonge zisaqalisa. Ukuziqonda iingxaki eziqhelekileyo zempilo yenu kunganinceda usindisa ubomi bakho, akukho hlazo ekuhlolweni nokuthetha ngempilo yakho, ayibobuthathaka bendoda ukujongana nempilo yakho. Siyanicela nize ngobuninzi benu.

Ewe bafundile. Ngokoluvo lwam nanjengomntu osekhe wabakwisibhedlele sikarhulumente nakwizibhedlele zabucala ndingatsho bafunde gqithi. Kangangokuba abasebenzi bezempilo abasebenza kwizibhedlele zikarhulumente bazincutshe ekunyangeni izifo ezingapheliyo njengogawulayo, i-TB kwakunye neswekile. Ingxaki qha sisimo sengqondo sabasebenzi kunye nezixhobo nokunqongophala kwabasebenzi abaneleyo.

Ndingacaphuka kakhulu ukuba loo nto yoyisa injongo yokuya kugqirha xa ndingazowafumana amayeza azomphilisa umntana wam. Xa ndingazowafumana loo mayeza abhalwe kwangulo gqirha ndiyafana nongayanga sibhedlele ukuze ndincedakale.

Uxinezelo lwengqondo sisifo sokudandatheka esiphawuleka sisidanga esiqhubayo njengongabinathemba, ukuphulukana nomdla kwizinto ozithandayo nezenzekayo, ixhala elingapheliyo, uloyiko kunye novalo.

Ugqirha uzowucebisa umalume ukuba abeke phambili indlela yokuphila esempilweni ngokuthi atye ukutya okulinganayo nokusempilweni, abeke iliso kumanqanaba eswekile yakhe athathe amayeza amiselweyo ngexesha, asebenzise umzimba kwakunye nokulawula uxinezelo ukuze athintele iingxaki ezinintsi ezinothi zenzeke.